Dijo tse di botlhoswana ga mmogo le dino ke tse e leng gore ga bana ba tshwerwe ke tlala di tla nna di thusa gore banne le se ba ka tlang ba seja. Ditshamekisi le tsone di ya go dira gore bana ba nne le se ba ka tlang sa ba tshwarelela gore ba seke ba fela pelo kgotsa go tshwarwa ke bodutu mo loetong. Re sa lebale le diaparo tsone di ya go thusa gore fa bana ba ka iphitlhela ba tletse leswe ba nne le diaparo tse di gaufinyana tse ba ka tlang ba kgona go fetola go tse di phepa bonolo. Re sa lebale le yone kgetsana ya thuso ka potlako e e tshwanetseng go nna e siame, gore ga ngwana a ka iphitlhela a gobetse a kgone go thusega bonolo.

Mo Mahikeng nka tla ke a ba isa kwa Letlamoreng dam re tsamaya re palame ditonki, ke tlhopile lefelo le, ka gore ke mo kitso e ntsi e tlogetsweng ke the late baba Credo Mutwa e ka tlang a fitlhelwa teng. Mo ba ka tlang ba kgona go bona gore ngwao boswa e mo Mafikeng e iphitlhela e le mona, le gape go nale ngwao e le ntsi ya Setswana e ba ka tlang ba e fitlhela teng mo Letlamoreng dam.

Tota go ithuta go kgweetsa kgale e le tlhoba boroko mo go nna e ne e re fela fa ke tsena mo teng ga sejanaga ebe ke tlelwa ke letshogo, mme matsatsi a mangwe ge ke dirile sentle ke tlabe ke tlelwa ke boitumelo. Ke setse ke ipona ke rekile saka sejanaga, mme ke kgweetsa go sena mathata ape fela. Mme mo matsatsing a e leng gore ke tla be ke dirile diphoso ke nale go ipotsa gore, goreng ke batla go ithuta go kgweetsa. Ga nkatla ka thula mongwe kgotsa sone sejanaga se sengwe ke ya go bona kerileng, mme bona nna gompieno ke mokgweetsi o o tlhwatlhwa ke ipetsa sefuba ka gore ga ke a tla ka nyema mooko.

Se se a farologana ka gore go tswa ka gore re ya lefelong le le lengwe kgotsa re ya mafelong a farologaneng. Ga ntlha ga e le gore re ya lefelong e leng gore le lengwe mongwe mo go rona o e leng gore o biditse Uber kgotsa Bolt eo ke ene a tla patelang, mme rona be re mo naya madi a o mo letlhakoreng. Mme fa re ya mafelong a farologaneng teng mo App-eng eo gwa kgonagala gore batho ba le mmalwa ba farologane ka go patela.

Taxi la e le gore ke yone mokgwa o o tlwaelegileng thata wa go kaya tirong, tota yone go buisa nnete ga e ikanngwe ka gore e ka tla ya se nne mo nakong. Ke gopola letsatsi lengwe ke tshwanetse go ya potsosolong nngwe. Ka gore taxi e ne e ise e tlale mokgweetsi wa taxi ke fa a tsaya tshweetso ya gore o tla tsamaya tsamaya a batlana batho ba ba ka yang kwa toropong se se feleleditse e le gore se ka ja nako yaka la ntse e le gore ne ke tswile go sale gale. Mme ke feleleditse ke sa kgona go ya, mme gape e nale molemo go yona o kopana le batho ba ba farologaneng ba le kgonang go bua ka tsa botshelo le go fana maitemogelo le fa o sena madi a go pagama ba kgona go go thusa.

Nkile ka jela nala kwa Kapa Bophirima mo lefelong le le bidiwang ka gore lefelo lena le itsege ka mawatle a teng a e leng gore a mantle, se se dirang gore le metshameko ya teng ya mo metsing e nne e e leng gore ya natafalesega. Re kile re a leka go ka kgweetsa mokoro yone e e itsagaleng ka mme re feleleditse ra wela mo teng ga metsi e le gore re ne re sa dire sentle le sone sekepe re kgonne go ka se palama.

Ga o santse o le moithuti mo go kgweetseng o iphitlhela o thutse thata, se se ka senya koloi ka bonako. Le ka gore ga wa tlwaela go phela o kgweetsa lobaka o ka dira diphoso bonolo mo ditseleng. Mme molemo wa go ka dirisa koloi ya gago ke gore o ka tla wa iphitlhela o kgona go boloka mo go tsa sepalamo ka gore ga o tshetse lookwane le le rileng o ka kgona go ya mafelong a mmalwa, se se dira le gore o nne le tšhono ya gore o ka bona mafelo ao e leng gore kgale o a eletsa gore o ka a bona mme ka gore o ne o sena koloi ga wa ka wa kgona go ya teng.